Lokha umuntu nakafuna ukuvula itjhorensi kufuneka

Lokha umuntu nakavula itjhorensi kumele aqale khulu imigomo nemibandela yetjhorensi leyo, aqale bona uzoyibhadela njani, aqale nokuthi lokha nakafuna imalakhe ngiziphi iindlela azozisebenzisa bona athole

I-balloon payment kulokha

Imalimbeleko yesikhathi esifitjhani yimali oyithatha lokha nawurhabileko begodi yimali ozoyibhadela ngonyaka owodwa bese kuthi imalimbeleko yesikhathi eside, yimali oyithatha lokha nawuthenga indlu namtjhana ufuna ukufunda begodu imali le ivame ukuba ngaphezu kweminyaka.

Imalimbeleko yababelethi yimali ebolekwa babelethi begodu kuzakuba ngibo abayibhadelako, bese kuthi imalimbeleko yimali esuke ibolekwe mfundi begodu uzoyibhadela lokha nasele aqedileko ngeemfundo

Ababelethi bafaka iimbawo zemalimbeleko yabafundi ngombana ngaleso sikhathi, umbelethi usuke afuna ukufundisa umntwanakhe, kuthi imali ayikho. Bese-ke umbelethi athathe imalimbeleko yabafundi, kuzakuthi-ke ekukhambeni kwesikhathi umbelethi ayibhadele kancani kancani imali le.

Imalimbeleko yokufunda yimali esuke ibolekwe mfundi begodu umfundi imali le uzayibhadela lokha nasele aqedileko ngeemfundo zakho sele

I-mobile wallet sikhwama seemali esivumela bona abasebenzisi bagcine khona imininingwana yabo yamakarada abayisebenzisako lokha nakutjho ukuthi kukhona abakuthengako

Lokha nawufaka isibawo semalimbeleko yokufunda, kuzokufuneka umazisakho imininingwanakho yezefundo, isibawo sokubolekwa kwemali nemininingwana yabababelethi bakho.

Ungavumeli umuntu ongamaziko bona akurhelebhe, ungakhombisi namtjhana ngubani i-pin yakho.

Kokuthoma, kungaba mlando omumbi kwezeenkweledo. Kwesibili, kungaba ukungahlangabezani neemfuneko zemalimbeloko. Kwesithathu, kungaba butjhapho buthizeni lokha nawufaka isibawo sakho semalimboleko.

Khetha ibhanga ozoyisebenzisa lokha nawuzobe ubulunga imalakho, ulungiselele amaphepha azokufuneka lokha nawuyokuvula ibhanga, ukhethe ukuthi izokuvulwa njani, ugcwalise amaforomu, ufake imali, ulungise i-mobile banking yakho, ekugcineni sewungathoma wonge.

Abakhona ubugebengu bokukopela i-fraud namtjhana ama-scam. Kwesibili, ungalahlekelwa yifowunu yakho.

Ulukhetha ngokuthi, ufunde ngalo, wazi ama-interest fees.

Abanye abantu abanengi bavame ukuzithola sebabhadela imali edlula inani lepahla. Kwesibili, baqalana neendleko eziphezulu esikhathini eside. Kwesithathu bangaba sengozini yokulahlekelwa ipahlabo lokha nabangabhadeliko.

Abantu bafaka iimbawo zokuboleka imalimboleko lokha nabafuna ukubhadela iindleko ezikulu, nakunesimo esirhabileko, nabafuna ukuthoma namtjhana bakhulise amabhizinisi wabo.

Uthola inomboro kamaliledinini, kwesibili, uvakatjhele isitolo esisemthethweni, kwesithathu, unikele imininingwanakho umuntu siqu, kwesithathu, okay.

Iintokfela akusiyo indlela engcono yokubulunga imali, lokhu ngikutjho ngoba, ngombanyana iintokfela azikaphephi begodu omunye welunga lestokfela angabaleka nemali yamalunga amanye.

Abantu bafunda ukuthembana, bafunde ukuhlela ngokweemali, babuye bafunde godu nokubambisana nokuzibophelela njengeqembu.

Uzuza iinzunzo ekulu, uzuze ipahla ebonakalako, ubuye godu uvikeleke emtheleleleni wokwenyuka kwamanani, kubuye godu kwenze namathuba womsebenzi.

Imalimbeleko ungayibuyisela ngemva kokuphothulula iimfundo zakho. Inengi leemalimboleko zivame ukufuna bona imali uyibhadele ngemva kokuphothulula iimfundo zakho godu ungayibhadela ngemva kwesikhathi sokuphumula esibizwa nge-grace period. Lapho ezinye zeemalimboleko zikunikela isikhathi sokuthi uphumule ngemva kokuphothulula kobanyana ube uthole umsebenzi, ezinye ungazibhadela ngesikhathi usafunda ikakhulukazi iimalimbeleko ezizijameleko. Kwesine, ungasekelwa emrholweni wakho. Ezinye imalimboleko.

Zikhuthaza ukonga imali ekulu ngombana zisiza abantu bona bagcine imali njalo, okungaba budisi khulu lokha nawuzokungela wedwa. Kwesibili, umuntu uthola imali enengi ngesikhathi esisodwa. Amalunga athola imali ekulu ngesikhathi esijwayelekileko, ayisebenzisela izinto ezikulu ezifana nomtjhado.

Kuqakatheke ngokuthi, zaphambili zala uyakhona awuzazi begodu lokha nawungase ube nekinga usekhambeni lakho uyakwazi ukuzirhelebha kalula. Kubuye godu kube kuthi kungaba nokhunye okuvelako.

Into engibona ngathi idla imali khulu nanginekhambo ukudla. Ngombana nangisekhambeni kuzokufuze bonanyana ngithenge ukudla begodu ukudla kuyahluka ngeendawo neendawo ungathola ukuthi endaweni enye kubiza khulu.

Ngingamupha iinlululeko zokuthi umnakwethu akazi ukuthi yini into ayizele ekhambeni. Azi ukuthi imalakhe ekhambeni uzoyisebenzisa njani.

Ngilandela ikambiso yokuthi yoke into ngiyenze online.

Kungaliphazamisa ngokuthi ikhambo lingambizela khulu begodu angathi nakafika endaweni le ayokuvakatjha kiyo nakumele atjhentjhe iranda ligcine sele limbizela khulu athole imali encani agcine angasazwa ubumnandi ekhambeni lakhe.

Ngingamhlathululela ukuthi imalakhe ukuze ibeyincani yenziwe mamandla weranda. Lokha amandla weranda nakaphezulu uSuhla uzokuthola imali enengi. Kuzakuthi lokha amandla weranda nakamancani uSuhla athole imali encani.

Ngingamyelelisa ngokuthi akasebenzise ibhesi begodu ayokulala kuma-guest house ngombana lokho kokubili akubizi khulu.

Bengingamyelelisa ngokuthi koke afuna ukukwenza akakwenze online begodu angaphathi ikhetjhe ngombana izambangela

Ngingabayelelisa ngokuthi bafunde ngezinto ze-Tariyana baseseseSewula Afrika. Ilwazi bangalithola ku-google, balithole nakwezinye iindawo zokuthintana.

Kuze uzokwazi bona uzokusebenzisa imali engangani ekhambeni lakho.

Abantu bangahlangabezana neentjhijilo zokuthi bathole imali encani begodu babuye godu bangazi nokuthi imali yendawo leyo isetjenziswa njani.

Okwenza ukuthi imali zingalingani lokhu kwenziwa mnotho wendawo.

Awa akukakateleleki bona umuntu azenzela iimbalo zakhe. Ngombana lapha ayakhona bazomenzela begodu imalakhe uyoba ayenza eendaweni ezethembekileko ezifana njengama-restjurente, amahotela, amabhanga kubuye godu kube sedoyelweni leemphaphamtjhini.

Ungazijayeza ngokuthi wazi ukuthi ngaphetjheya basebenzisa imali enjani begodu nawufuna ukutjhugulula imalakho yeSewula Afrika uyise emalini yangaphetjheya ngiziphi iindlela ozozisebenzisa.

Iye, kuyakghonakala bona uhlele imalakho edoyelweni laboflayi. Kunama-ofisi lapho ungayakhona bakusize bona uhlele imalakho.

Iye, kufanele bona ayibikele ibhangakhe bona uya ngaphetjheya. Ukuze azokwazi ukusebenzisa imalakhe noma sekangaphetjheya le. Ngombana nakangekhe ayibikele ibhanga bona uzokuya ngaphetjheya. Nakafika ngaphetjheya angekhe akwazi ukuyisebenzisa imalakhe esekaradeni.

Okungcono kuphatha imali ngekarada ngombana nawuyiphethe uyikhetjhe ungazithola sele ubanjwa ikunzi.

Koke lokhu uzokubona esilibhini sakho esobe sikhombisa bona udose malini begodu ibhanga idose malini nawe ungabuya uzihlolele wena ngokusebenzisa umaliledinini

Okungcono kuyitjhugulula nasele ufika lapho ngombana ungathola bona amandla wendawo leyo ayatekateka uzokuthi nawuqeda uthole imali

Ikarada lemali yekhambo liyikarada eliphuma ebhangeni thizeni namtjhana ehlanganweni thizeni elinemali elisetjenziswa lokha nawuthatha amakhambo begodu ikaradeli bangakufakela kilo imali ukhambe imali le uzayibhadela wena nawubuyako.

Ngazi i-Botswana esebenzisa i-pula ngazi i-Amerika esebenzisa ama-dollar.

Ngikghona ukuzilawula ngokuthi ngibhale koke engizokwenza phasi begodu ngazi nokuthi kuzokufuna imali engangani nangiqedako ngenze khona kwaphela kungabi khona okhunye.

Kungathatha imizuzu namtjhana ama-awara bona ukwazi ukuthenga imali yakwelinye ilizwe.

Lokhu kubaluleke ngokuthi nawufika phambili ungatjhodelwa yimali begodu ukghone ukuthenga namtjhana yini oyifunako.

Into engibona ngathi ingadla imali khulu kungabayimali yeenthuthi ngombana iinthuthi kwezinye iindawo ziyayezibize begodu lokha umuntu nakazokusebenzisa i-Bolt namtjhana i-Uber iye ibize begodu akunasiqiniseko bona izokubiza malini ngombana amanani wakhona ayatjhentjhatjhentjha okhunye godu kungabuye

Ngingamupha izeluleko zokuthi umnakwethu azibona nakaya ekhambeni ngiziphi izinto azozenza begodu enze isiqiniseko sokuthi akaphumi ekulawulweni agcine sele enze izinto ebekangakathi uzozenza.

Lokha nangihlela ikhambo imali nangizoyisebenzisa ngiyihlela ngiyokuberegisa i-internet

Lokhu kungaliphazamisa ngokuthi umuntu nakazokutjhentjha iranda alise eemalini zakwezinye iinarha umuntu angagcina sele athole imali encani begodu angagcina angakenzi zoke izinto ebekathe uzozenza lokhu kungabangelwa ukubogaboga kweranda.

USuhla ngingamhlathululela ngithi ukurhunyela kwemalakhe kubangelwe mamandla weranda. Ngathana iranda belinamandla uSuhla bekazokuthola imali ehle ngombana-ke iranda liyabogaboga yingakho imali kaSuhla irhunyeziwe.

Ngingamyelelisa ngokuthi umuntu akasebenzise ibhesi abuye godu alale nema-guest house lokho kuzomsiza bona onge imali.

Ngingamyelelisa ngokuthi umuntu nangathenga amathikithi akawathenge kuma-website weembhesezo namtjhana weemphaphamtjhini begodu enze nesiqiniseko bona akawuphathi ukhetjhi

Ngabayelelisa ngokuthi baje bazifundisa ngemali ye-Tariyana lokhu bangakuthola ku-internet bona imali ye-Tariyana iberega njani begodu lokha nabazokutjhentjha amaranda bawase emalini ye-Tariyana bangase bathole imali engangani.

Lokhu kuzokusiza bona wazi ukuthi usebenzela phezu kwani begodu ngiziphi izinto esizokufuna imali

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo khulu ukurhunyezwa kwemali bakangakulindeli uthole umuntu sele athola imali encani agcina angasazwisa ubumnandi ekhambeni

Lokhu kungabangelwa yimali inarha eyenzako. Lokha inarha nayenza imali enengi iponde ingaqina kuzakuthi lokha iSewula Afrika nayenza imali encani begodu inganabo abasisi iranda lingabogogo.

Umuntu kuqakathekile bona azi iimbalo begodu lokhu kungabuye kumsiza ngokuthi azi nokuthi uzokusebenzisa imali engangani. Lokha nakabona ngathi iyatjhoda angatshwilisa ikhambo ukwenzela bona akwazi ukusebenza abuye godu ahlele kabutjha.

ngokuthi ufunde ngazo iimali zangaphetjheya.

Lokhu kuyakghonakala ukuthi uyihlele imali yekhambo lakho edoyeleni laboflayi. Lokhu ungakwenza ngokuthi uvakatjhele ama-ofisi arhelebha ngokuhlelwa kwemali.

Kufanele bona ayibikele ibhanga yakhe bona uya ngaphetjheya ukwenzela ukuthi lokha nakukhona okwenzakalako ebhangeni, ibhanga ingabizi ngesi-scammer loop. Lokhu kuzokubuye kumrhelebha nangokuthi nakafuna ukutjhentjha imalakhe ayise eemalini zangaphetjheya

Nangokuphatha imali ngekarada ngombana kuvikelekile kanti lokha imalakho nawuyiphatha ngokhetjhe ungase ubanjwe ikunzi.

uzokwazi ngokuthi uzifundise nangama-ATM wangaphetjheya bona asebenza njani.

ukuthi imali leyo uyitjhugulule sele ufika lapho.

Ikarada lemali yekhambo liyikarada elihlala imali yekhambo begodu lisiza ngokuthi uyakwazi ukulisebenzisa kizo zoke iinarha ungabi nomraro.

Amazwe engiwaziko ngazi i-Botswana lapho basebenzisa khona i-pula, ngazi i-Britain lapho basebenzisa khona iponde, ngazi i-Amerika lapho basebenzisa khona ama-dollar.